Ee, ke kile ka palama tekesi ya mofuta o jwalo e leng hore e ne e lwantshuwa mme e lwantshetswa hore e nkile bapalami ba bangata ho feta tekesi tse ding, ka ha tekesi enngwe le enngwe e na le palo ya batho e ba palamisang ka hare. Jwale nna ke nahana hore batho ba tshwanelang ho laola ditekesi ke bana ba mokgahlo wa South African Taxi Association , ho be le Minister wa rona hape wa Transport-o mona South Africa ke ena a tlamehang ho laela, le ho fana ka melao.

Eya, ke kile ka nka leeto le letelele la ho tloha monana Botshabelo ho ya kwanana Gauteng kwana, jwale ne ke palame ka beseng, ho ya leetong lena laka lena Gauteng kwana. Leetong lena la ka la ho ya Gauteng ne ke tjhakela ha malome wa ka mane moo e leng hore e ne e loba mosebetsi kapa ona mokete wa lelapa o moholo. Jwale ho bile monate haholo ha ntse ke palame ka beseng mona ke ya ke shebile Gauteng kwana ka beseng ka mona ho batlahala hore o be le buka ya ho e bala ho intsha bodutu kapa o be le di headset, o di kenya ka di tsebeng ho mamela dipina. Leeto la ka ne le le monate ebile le le letelele. Ke badile dibuka tse kabang hlano ha ke le ka mona ka beseng ka mona. Seo se mpontshitse hore o tlameha o dule o sebetsa.

Ke bona nna makeisheneng mona bahahlaudi ba se na thahasello hobane hana jwale nakong ya nou tjenana. Ha ho sa bolokehile le bo raditekesi ba dula ba lwana ka ditekesing hape ba lwana le ka dithunya. Jwale ha o sa bolokehile ho bahahlaodi ba re tjhakelang ka mona ka makeisheneng hobane e dula e le dintwa fela. Le hape re na le mafu a mangata, e lo reng a tla ka bahahlaudi ho hlaha dinaheng tse ding jwale bahahlaodi ba bangata ha ba rate ho tjhakela makeisheneng a rona ka lebaka leo.

Ka hobane nna ke kgolwa hore e mong le e mong a nang le license kapa yona permit ya ho kganna o na le tokelo ya ho kganna koloi e feng kapa e feng ae batlang jwale basadi le bona ha feela ba na le di licence kapa tsona lengolo la ho kganna. Ke nahana hore ba tshwanetse ho kganna le bona tlameha ba fumane monyetla le hape ke mosebetsi o ka kgona, e ba ka kgonang ho o etsa. Ha feela ba na le mangolo a ho kganna jwale batho ba bomme le bona ba lokela ho fuwa monyetla ho kganna ditekesi.

Mo emiswang teng le nna ke rata ho lo ithekela snack-e hore ke je le ona metsi a be teng kapa yona senwamaphodi. Jwale nna nako ena kaofela ha re fitlha mono feela sebakeng sa ho ema ke dula le nna ke lo ithekela snack-e, ke ithekele metsi, senwamaphodi le tse ding, ho hlafuna le ho ja le hore ke dule ke na le matla ho nna mona.

Ke founa ke le monana toropong mona ke tlo kopa, ke kopa thuso hore le tlo nthusa ambulance. Ambulance le tsebe hore ho etsahetse taba ya mofuta o tjena ke bone motho a qeta ho thulwa mona dirobotong mona. Jwale ke onana o rapalletse fatshe mona, ne ke kopa potlako ya ambulance e tlo thusa ka potlako. Bontate Maponesa ne ke kopa ho report-a mona botlokotsebe bo qeta ho etsahala motho o qeta ho tjhaisa e mong monana ka koloi, jwale o balehile motho eno jwale ne ke kopa le tleng monana crime scene-eng le tlo thusa sebakeng sena se ho etsahetseng phoso ho sona.

Ke tseleng ena ya R seventy five monana koloi ya ka ke ena e kgubedu e dutseng ka thoko ho tsela ka monana, motswalle wa ka ke felletswe ke mafura tseleng monana ne ke kopa o tle o tlo nthusa monana o ntlele le mafura hobane mona ha kgone ho fumaneha, mme ke sepakapakeng. Koloi ya ka o tla e bona ke e behile ka thoko, ke e kgubedu ka mmala, ke kopa o tlo nthusa ka potlako.

Nna ke nahana hore ba lwantshana ka taba ya hore ba tseka bapalami, hore ba bang ba ditekisi ba tla jwetsa ba di-Uber, Bolt hore ba ba nkela ka bapalami.

Ha e le jwalo mme wa ka ne ke kopa hore o kene marangrang monana, o ba hlalosetse ka mathata a hao. O lahlile merwalo ya hao kapa o ye ka mane ka diofising tsa boema-fofane o lo hlalosa hore na o lahlile thepa ya hao e jwang, merwalo ya hao ke e jwang, o ba hlalosetse ka botlalo hore na merwalo ya hao e ne le jwang. Ha o fitlha diofising mane tsa Boema-fofane batla ho thusa.

Sena se etswa ke ha ba lwanela ditsela, hore ba bang ha ba tlo feta ka mono, ha ba tlameha ho sebedisa tsela eo. Jwale bakganni bana ba ditekesi ba ba sebedisa le dithunya haholo ba di sebedisa le ka tsela e sa nepahalang jwale.

Ke kopane le mathata a mangata hobane ne ke sa tlwaela mosebetsi o jwalo le puo e ne e bua moo, ke yona e ne e nsokodisa hobane nna ke tseba Sesotho. Jwale bongata ba batho moo ha ne ke thothela Gauteng ho no ho bua seZulu. Jwale seo se ile sa mpeha ka hara mathata hobane ne ke sa utlwisise ha ke bua le batho le ha batho ba bua, ne ke sa utlwisisi, jwale seo se ne se mpeha ka hara mathata ka nako tsohle.

Ne ke kopa ho tlaleha hore ke na le mathata a dipalangwang monana ditekesi bo raditekesi ke bana ba ile seteraekeng monana jwale ditekesi ha di tsamaye. Ne ke re ke le tsebise hore ha ke tlo fihla ka nako mosebetsing.

Ho na le tekesi e bitswang ka hore ke Quantum, tekesi eo ke yona e ke e tsebang e palamisa batho ba leshome le metso e mene jwale ka hobane re tsamaya re le leshome le metso e mene. Ke nahana tekesi ena ya Quantum ke yona e tla ba hantle , ha re ya mane lenyalong Qwaqwa, Ke nahana tekesi ena ka hobane e na le sebaka se seholo e tla kgona ho palamisa kaofela. Ka hobane re tsamaya ka labohlano, re kgutla ka la Moqebelo ke nahana hore tekesi ena ke yona e tla ba hantle.

Mo ke dulang teng ho tsamaya ditekesi feela. Dibese tsena tsa mmasepala tsona ha di tsamaye, mme ke se ka mona ka motseng moo mo ke dulang teng mona ke dipolasing mona, mo leng hore ho tsamaya ditekesi le tsona tse mmalwa feela.

Ho na le ditsela tse ngata tsa ho romela poso le yona ya kgona ho romella, re na le nthwe re bitsang ka hore ke PAXI e sebediswa mane lebenkeleng la Pep mane, mo leng hore o kgona ho romella diaparo le tse ding tsa dintho. Ebe motho o mo romelletseng tsona, yena o tla di lata lebenkeleng la Pep-e kapo motho eo yena o tla di lata kae, posong.

Ke tla be ke nyatsana le taba ya hore ha e le sekorokoro jwalo e ka kgona hore e nfihlise ka nako, e leng hore ha ya nepahala ke ka dula ke fihlile ka nako e leng hore ha ya nepahala, mme le hape ke nahana hore ha e le sekorokoro jwalo, e tlo nsitisa le hore ke fihle mane moo ke batlang ho fihla ka nako teng.

Ka hobane nna ha ke na koloi le hape ntse ke le dilemong tse tlase ha se nna wa e mong ba neng ba ipelaetsa kgahlano le ho patala tjhelete tseo tsa e-toll haholoholo e be le batekesi bo raditekesi , ha ba sokodisa ho patala tjhelete ena ya e-toll. Nna ka hobane ha ke na le koloi jwale ha ke e mong wa batho bao ba eleng hore ba sokodisa ho patala tjhelete ya e-toll.

Taba ya pele, ke tla be ke ikutlwa ke sa thaba ka taba eo, hobane ditekesi di a re thusa ho re isa mesebetsing le mabakeng a itseng. Jwale ha ditekesi di le jwalo, ke tlo ikutlwa ke sa thaba ho hang. Ebile ha e le jwalo, ke tlo tlameha hore jwang kapa jwang ke founele ba bang ba metswalle ya ka, ho tla ho tlo nthusa bao ba nang le dikoloi kapa ka lelapeng, bao ba nang le dikoloi ba tle ba tlo nthusa ho nlata moo ke leng teng.

Ke nahana tsela ya tshebediso ya difofane tse kgolo tse kgonang ho kenya thepa e ngata ke tsona tse ka sebediswang kapa tsona ho lokiswa. Ke nahana sefofane ke sona se ka thusang, ha re tla tabeng ena ya boema-kepe e leng hore batho ba dieha monono. Ke nahana hore sefofane ke sona se ka thusang ya lokisa taba ena ya ho dieha ya boema-kepeng. Ke nahana ho sebediswe sefofane e seng boema-kepe.

Ke ka ba hlalosetsa hore ka tekesing ya ka ha o jellwe ka lebaka la taba e tjena hore, ha ba jelletse ka tekesing ka moo ke nyatsana le nthwe re bitsang ka hore ke bohlaswa. Ebe ke a ba hlalosetsa hore seo se ka mpeha ka kotsing ho e mong wa bang okametseng ba di-taxi hore tekesi ena ha se ya ka ke ya hae. Jwale ha e le jwalo, ke tlameha ke dule ke hlwekisitse ka nako tsohle jwale ke ka leka ho ba hlalosetsa hore ha o jellwe ka tekesing hobane tekesi ke ntho e hlomphehang, ho tlo dula batho ba bang ka tekesing, jwale ha o jellwe. Ba tlo lahlela dintho ka mono fatshe ha ba qeta ho ja ebe ha ba phuthi ke ka ba hlalosetsa jwalo.